Ukudana, ndiziva ndidana kuba ndithenge into endingazukuyisebenzisa, nto leyo ibonakala ngathi yimali echithwe ngobuxoki. Oku kungakholela kwimvakalelo yokudinwa xa ubona ukuba imali endiyityalileyo iphelelwe lixesha ngaphandle kokufumana inzuzo. Ukuphoxeka okanye ukungonwabi. Ndiziva ndiphoxekile kuba ndingazange ndikwazi ukusebenzisa idatha endiyithengileyo nto leyo ingabangela ukuba ndicinge ukuba ndingaziphatha ngokungakhathali.

Umntu oqhelekileyo osebenzisa i-intanethi ngokujolisa komyalelo wokukhangela iwebhu nokubukela iividiyo ezifutshane angasebenzisa phakathi kwe-two hundred MB ukuya kwi one gig ngosuku.

Ubungakanani bedatha oyisebenzisayo ngosuku kuxhomekeka kakhulu kumsebenzi wakho weintanethi ngokubanzi. Umntu oqhelekileyo unokusebenzisa phakathi ko-two hundred MB ukuya ku-one gig ngosuku, kuxhomekeka ekubeni ukubukela iividiyo, uthumela imiyalezo okanye ukhangela iiwebhu. Ukwazi oku kukunceda ukulawula kakuhle idatha yakho ukuze ungachithi kakhulu kwaye ugcine imali.

Idatha yam ndiyijonga kabini or kathathu ngosuku, ukwenza isiqinisekiso sokuthi ayipheli phakathi.

I-gigabyte enye yedatha ngenyanga inokuba yanele okanye inganeli kuye ngokuqhelekileyo kwisimo somsebenzi, indlela asebenzisa ngayo i-intanethi kunye neemfuno zakhe.

Akukho nethiwekhi enye efanelekileyo kuba bonke abantu eMzantsi Afrika kodwa u-MTN kunye noVodacom zihlala zinikele ngakumbi ekuhambiseni iinkonzo nezithembekileyo ngelixa uTelkom Mobile kunye noCell C zinceda abathengi abafuna amaxabiso aphantsi. Kubalulekile ukuba usebenzise aqwalasele indawo yakhe, iindleko kunye neemfuno zakhe ukuze akhethe inethiwekhi efanelekileyo.

Ulwazi oluninzi noluxabisekileyo ubunintsi bokuyiqonda nokuyilawula, umsebenzi wokukhusela nokusebenzisa ngokufanelekileyo, igalelo elikhulu kubomi bethu.

Ndingamkhomba kwinethiwekhi yakwaTelkom kungokuba ineendleko ezifikelelekayo kwaye iyakwazi ukuhlala inyanga ide iphele.

Ukuze idatha ifikeleleke kuye, kuwo wonke umntu eMzantsi Afrika kufuneka kulungiswe izinto ezifana ukuphuculwa kwe-infrastructure yenethiwekhi kwilizwe lonke. Ukuncitshiswa kwamaxabiso edatha, ukubonelela ngemfundo kunye nokuqashwa, qashisa, ukufikelela kolwimi olohlukaneyo, ukuxhasa amashishini amancinci kunye nemibutho, ukuhlanganiswa kwemizamo phakathi korhulumente namashishini kunye nemibutho yoluntu.

Uba idatha yam iphelelwe lixesha ndingaziva ndiphoxekile kodwa ndingekayisebenzisi le meko njengesifundo sokuphucula indlela endilawula ngayo idatha kunye nezixhobo zam. Ndiza kuthatha amanyathelo afanelekileyo ukunciphisa ukulahleka kwexesha elizayo kwaye ndisebenzise idatha ngokucwangcisiweyo .

Molo, mhlobo wam, ndixhalabile kakhulu ngokuba ngoku kuba idatha yam yefowuni iphele ngokukhawuleza kakhulu kwaye ndineprojekthi yesikolo efuna ukuphonononga kwi-intanethi ukuze ndigqibezele ngomso. Ndiyaziva ndinomfuno wokukuncedisaw kodwa ndifuna nawe uve ingxaki endijongene nayo. Ewe, ndiyakhathazeka kakhulu ngexabiso eliphezulu ledatha eMzantsi Afrika, kubuhlungu ukuba sifuna ukufikelela kwimfundo sisebenzisa i-intanethi kodwa sihlawulisa kakhulu kwangathi ukufikelela kwi-intanethi bekungabi yinto ebalulekileyo kuphela kodwa ibe nenzuzo kwabafundi nabasebenzi. Ukonyuka kwamaxabiso kwenza kube nzima kubantu abanintsi ngakumbi kuthi bafundi abafuna ukufunda ngokukhululekileyo nangokufanelekileyo.

Ngolwam uluvo, amaxabiso okuthenga idatha eMzantsi Afrika aphezulu kakhulu ngakumbi xa kuthelekiswa namanye amazwe aseAfrika nasehlabathini jikelele. Oku kunefuthe elibi kubantu abanintsi ngakumbi abafundi, abasebenzi abazisebenzelayo kunye nabahlali abahlala kwiindawo ezisemaphandleni. Idatha ibe yinxalenye ebalulekileyo yobomi bemihla ngemihla kusetyenziswa kuyo .